Ndzi nga ndzi nga n'wi byela leswaku ri vukhongeri byin'wana na byin'wana i bya nkoka ka munhu un'wana na un'wana. Nakona ndzi nga va ndzi kha ndzi khongela swikwembu swa ka hina yena a kha a khongela Xikwembu xa le henhla. Leswaku ri i swikwembu swin'we, swi ya hi ku wena i lava swihi kumbe wena i rhandza swihi. Kumbe va ka n'wina va endla swihi.

Vakreste a va fanelangi ku khoma mimirhi kumbe a va fanelangi ku ya chela swinefu va phahla vakokwana wa vona hikuva vona va ti langhele ndlela ya vukreste. Nakona va fanele va nga ngheni emindumbeni ya tin'anga kumbe ya vatshunguri va xintu hikuva swi nge fambisani.

Ndhavuko to tindlela ta ndhavuko to sweka i ta nkoka hikuva vanhu va khale a va sweka kumbe a va swekela vanhu hi swilo swo hambanahambana, va nga tirhisi tithekinoloji ta masiku lawa. Nakona loko u lava ku tirhisa swilo swa ku sweka hi ndhavuko wa khale, swi endla na lava nga fa kumbe lava nga hundza emisaveni va twa va ri va amukelekile kumbe va ha hanya. Nakona i swa nkoka leswaku hi tirhisa swilo swa khale ku ku tirhisa vusweki bya khale, swi hi endla na leswaku hi nga kota ku papalata ku tirhisa ka gezi .

Xa ku sungula leswi va hlanganaka na swona i ku va ku va ku ri na xihlawuhlawu eka nkarhi wolowo kumbe xihlawuhlawu kumbe matitwelo ma vanhu leswiya swa ku vona va nge swi koti ku rhangeriwa hi vavasati. Xa vumbirhi ku va na leswiya va swi vitanaku ku rimbewu ra ku onhakala. Leswiya swa ku hi xilungu va ngo i gender based violence. Nakona vavanuna a va swi lavi ku rhangeriwa hi vavasati hikuva va twa ingaku vavasati, i vanhu lava fanele ku va va eku swekeni na ku hlayisa muti.

Byi khumba hi ndlela leyi eka ndhavuko ya hina ya swiendlo. Vakreste minkarhi ya ku tala va rhandza ku lava ku ta teka leswiya swa ku ri, hina loko hi endla ndhavuko wa hina swi na madimoni, kumbe swi na swilo swo ka swi nga ri kahle, swi na vuloyi andzeni. Nakona vakreste va dyondzisa vanhu lomu tikerekeni leswaku ndhavuko a wa ha ri kona a wu ri wa khale ku ve ke ni hi swona ndhavuko wu ta tshama u ri kona.

Eya swi nga khumba mahanyelo ya vona hikuva vana va ku tala loko va kula kumbe vana va ku tala ku va ri ekutlangeni kumbe eku huhweni, vana lavan'wana va rhandza ku xixima kumbe va rhandza ku hoyozela vatswari va vona va xinuna. Se loko n'wana a kula a nga ri na yena swi va swi ku ri nkingha ngopfu evuton'wini bya yena, leswaku a nga ha koti no huhwa kahle vana lavan'wana va vulavula hi vatswari va vona. Lowun'wana u ta vulavula hi .

Xo xo sungula xiambalo xa mina a ndzi ta teka emihlovohlovo yo tshuka na ya wasi ni yi tirhisa ku ku endla xiambalo xa mina leswaku swi ta kota ku endla ingaku ndzi endle swa xibelani. Nakona a ndzi ta teka na swa tinjhovo ni colour ya tinjhovo, ndzi yi veketela kona swi komba ndhavuko.

xitsundzuxo lexi ndzi nga xi vulaka i ku ri munhu yena loyi a nga duma i sungule a nga dumanga. Na wena xikombiso i nga xi nyika na hambi i nga dumanga vanhu va ku landzelela. Swi ya hi ku i ti khomise ku yini na ku u ti yisa njhani exikarhi ka vanhu.

Mina a ndzi ta n'wi byela leswaku ku ri, swi kahle ku va i endla ndlela leyi wena u yi lavaka mara swa fana hambi u ya exibedhlele kumbe hi ndhavuko, swi ghina swi va swilo swa swilo swa xilo xin'we. Nakona u fanele u endla leswi ndhavuko wu lavaka swona, nakona u nga endla xin'wana na xin'wana lexi wehe xi lavaka. Nakona a hi fanele hina laha kaya hi endla hi xilo xin'we, a hi hlanganiseli swilo. Van'wani va ya ka ndhavuko, van'wani va ya eka xibedhlele.

Munhu loyi kumbexana xikombiso xa munhu loyi a ni lava ku fana na yena loko ndzi kula, i munhu wa ku fana na vo Nelson Mandela hikuva u lwele firidomo. U hi lwerile na loko ku ve a swi tika mara u hi lwerile. Hi leswi a ni lavaka ku fana na yena .

E eya loko Xitsonga a ku nga ririmi ra mina, a ndzi ta tsakela swinene ku ri dyondza hikuva, ndzi twisisa leswaku ingaku vanhu lava vulavulaka Xitsonga i vanhu lava kahle, i vanhu lava kotaku ku twisisana. Nakona Xitsonga i ririmi leri vanhu va kotaku ku khomana kahle hi rona loko ni langutile, ku fana na yin'wana mindhavuko, kumbe na ku fana na man'wana ririmi.

Leyiwani ndzi a yi ndzi khomi kahle. Hikuva hinkwenu ha fana hi lo hambana rimbewu ra hala kun'wana. Nakona hi fanele hi endla swilo swin'we hi va katsa na vona mara, loko ku ve swilo swa kona swi lava vavasati na vaxinuna.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku hi swihi swiphiqo leswi a nga hlangana na swona loko a ha kula? Xa vumbirhi ndzi nga n'wi vutisa leswaku i swi kotise ku yini ku fika lahawana na hambiloko ku tika? Xa vunharhu ndzi nga n'wi vutisa leswaku ri hi i swi kotisa ku yini ku tshama na vanhu lava a nga va twisisiku? Kumbe u swi kotisa ku yini ku endla kurhula embilwini ya yena na loko a hlangana na swiphiqo?

Xa ku sungula i ku tshembeka, ku tiyisela, ku va na ntiyiso, ku endla leswi vanhu va lavaka swona.

Ndzi ehleketa leswaku ri vana lava humaka emindyangwini yikulu va na ku seketeleka ene va na va na swilo hinkwaswo leswi va swi laveke. Loko va ku va lava ximovhana xa ku huhisa, va va xavela. Nakona mindyangu leyintsongo a va koti ku fikelela hi hi mhaka ya ku ri loko va lava xilo a va xi kumi. Va swi endla leswaku va titwa ingaku a va tsakanga.

Ta burisana na vona hi ndlela leyi. A ndzi ta va byela leswaku a hi a hi tshameni na mindyangu ya hina, a hi endleni leswaku mindyangu ya hina yi tshama yi tsakile, a hi endleni leswaku hi hambana na ku holova kumbe timbolovo exikarhi ka muti wa hina. Nakona vavanuna a hi hlayiseni vana va hina na vavasati va hina.

Eya eya ndzi nga swi tsakela ku dyondza ku sweka swakudya swa ndhavuko, hikuva masiku lamawani u nga ha no endla business-e ra wena kumbe laha u nga kotaka ku sweka swakudya i xavisela vanhu. Hikuva masiku lama, vanhu a va ha swi koti ku sweka swakudya ende swa ndhavuko ende va va va ri ku swi laveni. I nga swi kota ku endla ntirho kumbe i hlayisa ndyangu wa wena hi ku sweka swakudya swa ndhavuko loko i dyondzile, i xavisela vamatiko kumbe van'wana vanhu.

Hawa hawa a va ha tekeli nhlokweni hikuva va ambala swin'wana na swin'wana. Va ambala swilo switsongo swinene ngopfu nakona va ambala swilo swo fika laha ematsolweni a va ha fani na vanhu lava xikhale.

Eya ndzi vona swi ri swa nkoka hikuva swi endla leswaku na mina ni ndhudhuzeleka ku va ni mbala mpahla ya van'wana swi gonyisa kumbe swi yisa ndhavuko ehenhla.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswi landzetaku leswi landzelaka khale ka khaleni vakokwani a ku ri vanhu lava a va pfumela ngopfu eka swa vundhavuko nakona ndhavuko hi kule hi kha hi wu tiva ku yo na nghenelela swa vukreste vanhu va nga ha tlhogomeli.

Ku lovola swi na nkoka ngopfu eka mikarhi leyi hi hanyaka ka yona hikuva vatswari naswona a va ha pfumeli ku ri vana va vona lava nga lovoliwangiki va famba va ya tshama emimitini laha va nga onhiwa kona. Se swi na nkoka ngopfu ku va munhu a lovola leswaku a ta tshama na munhu wa yena.

Kokwani xo sungula ndzi nga rhandza ku mi hlamusela leswaku emadorobeni a hi kona laha hi nga ta lahlaka kona varhandziwa va hina hi lexi landzelaka emadorobeni a ku na ndhawu kumbe loko u lava ku lahla munhu u fanele a va a ri na papila ra vutshamo ra ndhawu yeleyo kwale edorobeni. Se hi loko kwalaho nakona ndhawu ya vulahlo kumbe eswirhapeni swa hina swa vona emadorobeni a swi enelanga ku lahla munhu un'wana na un'wana.

Hawa a va kona varhangeri va xisati ku rhangela vavanuna ntsena masiku lamawani.

vito ro sungula i i Xiyimo. Xiyimo ri vula leswaku n'wana waloye i hlangane na na mintlhlonthlo kumbe i hlangane na swilo swa njhani loko a ha kula kumbe loko a ha ku velekiwa. So that is why va n'wi thya vito ra Xiyimo. Swiyimo leswi a nga hlangana na swona loko a ha kula.

Lowu faneleke ku sweka hi lowu wa catering hikuva va ta na na swilo swa vona swi hetisekile nakona va endla leswaku vanhu va enela loko va karhi va nyikiwa swakudya. Se le wun'wani wu na swi vulavula ngopfu van'wani va tshama va nga tirhi mara loko swakudya swi vupfile va lava ku sungula va tlhela va phama.

Ndzi ndzi ehleketa leswaku ku ri munhu waloye kumbe vanhu valava a va kurisiwanga kahle. Van'wani loko vo va va tshika swi nga endleka va lwa va banana va dlayana kumbe wun'wani va vavisana va tsemana swo tsemana. Se munhu waloye ndzi hleketa leswaku a nga kulangi kahle kumbe a nga kurisiwanga kahle.

Mintlhontlho leyi vavasati kumbe eka vurhangeri va hlanganaka na yona hi leyi va na ku ka va nga hloniphiwi. Xa vumbirhi va tekeriwa kumbexani va hlangana na na ku deleriwa. Xin'wani va hlangana na ku tekeriwa hansi hi vanhu lava titwaku nga ku i vanhu vakulu va nga ri lavakulu hi xiyimo.

E-e vavasati kumbe vavasati a va faneriwi hi ku va varhangeri. Vavasati va fanele ku va vanhu lava hlayisaka vana kumbe vanhu lava swekelaka vavanuna emimitini hikuva vavanuna hi vona va nga na ntikelo ku komba leswaku loko vo vula xilo xi nga hatla xi tekeriwa enhlokweni.

N'wana wa mina ndzi nga ndzi nga endla leswaku a va nhwana a nga yi eka swa vukhomba hikuva n'wana loko o ze a ya ka swavukhoba i vuya a dyondzisiwe tihlamba na ku rhuketela vanhu na ku tiva swirho swa vanhu a tlhela a va byela hi swona ku hi ku va rhukana a nga dyondzisi milawu.

Tsundzuxo xo sungula ndzi nga n'wi nyikaka xona i ku a yi a a va khongeli naswona ndhavuko a hi wona ntsena hi nga ta lwisana na madimoni. Loko u kha u nga khongeli kumbe ku endla swa vukreste swi ta endla leswaku wena i va na madimoni.

Vanhu va ku tala va nyuherisa hi swakudya leswa makula. Swakudya swa vahlampfa swo fana na mazimba lama ma mixakaxaka ya swi xitshopani, van'wani va dyetetela ti-russian, tin'wani swa ti kota, machipisi hi swona leswi nga endlaka leswaku vanhu va nyuhela swa mafurha.

Vito vito leri ndzi nga n'wi thyaka rona i vito ra Matimu hikuva loko ndzi n'wi thya vito ra Matimu i ta endla matimu eka vatswari va yena na kwala ndyangwini loko a ri karhi a hanya.

Vavanuna va ka Matlala va dya swakudya leswi landzelaka va dya vuswa byi nga byi nga riki na xixevo va tlhela va ta na malamula na maapula se vuswa bya kona byi lulamisela hi vanhu hi vana hi vatswari va vona va heta va ya nyika vanhu va nyika xivonelo.

Loko munhu u va a ndzi nga pfuna hi ndlela leyi yona ni nga teka foni ni fonela va nawu ni tlhela ni fonela tiambulense ku ti ta ti ta n'wi teka kumbe ndzi fonela vanhu lavo khida kumbe ndzi byela van'wana lava kotaku ku khida a nghena va n'wi pfuna.

Nkoka wa ku khuvuriwa i ku hlantswa swidyoho kumbe i ku tswariwa hi ra vumbirhi swi va leswaku leswi a wu swi endla khale swi hlantswiwile a swa ha hlayiwi.

Ndyangu wa ka hina i ndyangu wukulu naswona loko swi ta ka swakudya i ndyangi lowu wu hlayisaka swakudya va endla na swakudya swa mitonga mi miroho leyi va yi byalaka va yikha va tlhela va yi omisa va yi hlayisa ku ri na siku rin'wana yi ta kota ku yi .

A ndzi ta n'wi hlamusela hi ndlela a ndzi ta n'wi byela ku xi a ndzi ta ku a ndzi ta teka xibelana ndzi n'wi boha exisutini ivi then ni teka ti video ni ku komba ni n'wi komba leswaku loko munhu a xi boxile xibelani i xi tirhisisa ku yini.

Vuhlalu vuhlalu ku na vuhlalu byin'wana byin'wana na byin'wana byi hambanile hi ndlela leyi byin'wani vuhlalu i vuhlalu lebyi bohiwaka exisutini na vuhlalu lebyi bohiwaka enkolweni naswona vuhlalu lebyi byi byi hambane hikuva loko u ambala xibelani i fanele i mbala na vuhlalu na loko u mbala yi miceka i fane i mbala na vuhlalu.

Ncino wa ndhavuko lowu ndzi wu rhandzaka swinene i ncino wa makhwaya nakona ncino wa makhwaya i ncino lowu hi nga kula vavanuna vavanuna va cina wona.

Eya eya ndzi tshama ndzi swakudya leswi dyiwaka leni i swakudya leswi swa timbuva va swo fana na tihove swa phahliwa swi tlhela swi endleliwa na ndhawu ya swona na swi fanele ku swi tshama kona leswaku swi va swi hlayisekile.

Ku va vanhu vavanuna tindhawu vaTsonga va fanele va mbala tinjhovo swikhindli na maphaxani na na tichele hinkwaswo leswi vavanuna a va mbala swona.

Nawu wo sungula i ku a ku mbaliwi swimbalo swa mufi loko a nga se hluvuriwa xa vumbirhi nsati wa mufi kumbe nuna wa mufi a nga fanelangi ku ya tlela na wun'wana wansati ku nga se hela lembe.

Xi xi xi xiyimbeleri xa ndhavuko lexi ndzi xi tsakelaka i Mr Post hikuva Mr Post i vulavula tinghoma leti akaka na tinghoma ta vunandzi.

Ntirho wa vavasati endyangwini hi lowu landzelaka ku hlantswa timpahla ta n'wanuna kumbe na ta vana ku sweka na ku hlayisa vana kumbe ku mamisa vana lavatsongo naswona ku endla muti wu kula.

Eya eya ndza swi kota ku hlaya xivongo loyi a nga ni dyondzisa ndzi dyondzise hi papa mina na kokwana wa mina loko ndza ha kula leswaku ndzi nga xi rivali xivongo lexi.

Ndzi twisisa leswaku vanhu n'wana kumbe munhu u fanele a va n'wanuna a ya tshama na vavanunakuloni a ya dyondza milawu ya ku hanya ene hi ku ya hi n'wanuna naswona ngoma ya tlakusa leswi mhaka ta vaTsonga hikuva yi hlohlotelo na ku tirhisa swilo swa Xitsonga.

Ku amukela vanhu swakudya vaendzi swakudya swakudya hi nkarhi wa minkhuvo swi hambane hi ndlela leyiwani loko ku ri na nkhuvo swakudya a swi phakeriwa vanhu va nyikiwa kahle va nga fani na yena se swa masiku lamawani ku va endla leswiya swaku va tirhisa ti catering van'wani va yiseriwa kunene se a swa ha ri swona.

Swa swakudya swa ndhavuko leswi rhandziwaka hi maTsonga xigwimbhi matshopi timanga makhalavatla hinkwaswo leswi.

Xiyimo xa swigevenga emadorobeni xi tlakuke ngopfu vanhu va le ku dlayaneni va tekeriwa swilo hi vanhu hikuva vanhu va na ndlala xi tlakuke ngopfu hi ndlela le ya ku vanhu vo tala va hlangana kwele swi na timali ti hala va ti xava kwele.